Eyona ngxaki inkulu yokuqala, abantu abathintelana abathintelana nangayo ukuze bangafumani unyango kwesi sifo se-HIV and AIDS, kukunqaba kweenkonzo kwiindawo esihlala kuzo. Kubuye kube kukubiwa kwamayeza esi sifo, ebiwa ezibhedlele nakwiikliniki. Okunye ibe kubo ke ngoku abantu, xa ngabe umntu esoyika ukuya emtholampilo emveni kokuba ezifumanisile ukuba unesi sifo. Abanye boyike ukuba baza kuba ziintlekisa ekuhlaleni, abanye boyike ukuba eli gciwane liza kubabulala bavele baqonde ukuba malisole selibathatha. Abanye kukungahoyi kwabo, abanye kukungafundiseki kakuhle ngeli gciwane.

Ndandike ndaba nesigulo sangaphantsi, kwacaba ukuya esibhedlele kukude kakhulu kwaye andinawukwazi ukufika kodwa ukugxamiseka kwesifo kwabe kufuneka unyango olungxamileyo. Kulapho ke ndacetyiswa khona ukuba ndize ndisele amayeza esiNtu. Ndaphendula ngokuwasela, uwathatha la mayeza ndiwasele kuba uncedo ndandiludinga kwaye uncedo lwesilungu lwalunga kufitshananga kunam ngokuba kusezilalini apho sihlala khona, iiklinikhi nezibhedlele zikude kakhulu.

Emveni kwesiganeko esinje esokokuba uxhonyiswe ngabantu ngezibham kudutyulwane, uphantse waphulukana nokuphila kwakho, nobomi bakho. Loo nto ingangekhe ikushiye usame kakuhle engqondweni. Loo nto ithi uzawudinga uncedo lwezengqondo, uzawudinga oogqirha bezengqondo bakwazi ukuthetha nawe, bakuncede ukwazi ukudlulisa esi senzeko uphuma kuso. Kuba ukuba uzawuhlala ungafumani uncedo, uza kucinga ukuba uphilile kwaye loo nto leyo izawukuphazamisa ukuqhuba kwakho ekuhambeni kwexesha.

Abantu basematyotyombeni xa baqale banikwe umbane osemgangathweni kususwe lo mbane bazitsalela wona, bazenzela wona ngoba uye ube yinto enkulu ebangela umlilo ematyotyombeni. Kwaye iinkonzo zamanzi zibe kufutshane kunabo kuba kuthi kusakuvela le mililo, kufuneke kulindwe ixesha elide ukuze kufike iinkonzo zemililo, izicimamlilo zizokucima. Loo nto ithi ke ngoku xa bangafundiswa abantu ngoko mbane, bafundiswe ngokweerhasi ezi abazisebenzisayo kwaye babe namanzi akufuphi kunabo ukwenzela ukuba kuthe kuyenzeka kutshe, bakwazi ukukhawuleza bawucime umlilo, ungekenzi monakalo umkhulu.

Xa kuthe kwenzeka kubekho umlilo, okweli xesha nisalinde uncedo lwezomlilo, izicimamlilo, into eningayenza eyokuqala kukukhupha iiplagi zombane zonke embaneni, ii-appliances zombane zonke zisuke embaneni. Iingubo nizithathe nizimanzise xa nizawuphuma emlilweni ngazo endlini kwaye xa usemlilweni kusitsha, uhambele phantsi apho khona uzawukwazi ukuphefumla, ungazutsarhwa khona. Kwaye izinto ezifana iirhasi zingabi kufuphi kunale ndawo umlilo okuyo, kuphume bonke abantu abasendlini, kuphume nazo zonke izinto ezikwazi ukhupheka ezi zawubangela umlilo uvuthe kanokumbi.

Abantu bayebathi ukusebenzisa icuba luyehlisa emzimbeni kodwa ke loo nto ihamba ihambe ibe nezinye izinto eza nazo ngoba ugqibela sowungasakwazi ukuliyeka. Kwaye nam ndakhe ndayizama ke ngolo hlobo elo kodwa ayizange indisebenzele, ukusukela apho yandibophelela kulo.

Abantu ababe nemiphumela emibi emveni kokuba betofiwe isitofu sokunqanda ulwasuleleko lweCOVID-nineteen baye bakhuthazwe ukuba bakhawulezele emtholampilo, bakhawuleze bazichaze iingxaki ezinjalo ukwazi ukuba oogqirha bakhawuleze bazigatye zingekenzi monakalo omninzi kubo.

Loo nto iye ibe yingxaki emadodeni xa kufuneka umntu afumane uncedo ngokwasengqondweni ngoba uye azixelele into yokubana akukho mntu uzamthathela ingqalelo njengokuba enengxaki ngokwasengqondweni. Uye azibone engeyonto ebantwini kwaye ke ngoku azame ukuyifihla le ngxaki yakhe kuba efuna ukuzibona ephakathi kwabantu naye. Loo nto iye imenzele ingxaki ngokuba ingqondo leyo yona iya isiba sengxakini ngakumbi.

Oomama abanintsi kwaye oomama abasaqala ukuba ngoomama baye bazibone benokukudathenga emveni kokubeleka. Loo nto iya kwenziwa nakukuba omnye ubengalindelanga ukuba uzawuba lapha kule ndawo akuyo, ebengeka zilungiseleli ukuba ngumama, so loo nto xa sezisenzeka iye imthathe imdandathekise. Urhulumente angancedisa ngokuba okwelaa xesha umama esazithwele, afumane uxhaso nemfundiso ngayo yonke le ndlela aza kuyihamba.

Into yokuqala efike yenziwe ngabasebenzi bencedo lwenyango lokuqala, kukufika baqinisekise ukhuseleko lomntu wonke okhona kweso siganeko, kuye kuquke nabo abasebenzi. Emveni koko ke kuza kuya kuqhutywe ngokomsebenzi ngokukulandelana kwawo.

Iindlela ezibonakalisa ukucalucalulwa kwabantu abaphila nokukhubazeka kukuba kwezinye iindawo abanazo nezindlu zangasese ezilungiselelwe bona. Loo nto iye ithethe ukuba ngoku kuzawuba nzima ukusebenzisa izindlu zangasese kubo kuba kwezinye iindawo unokufaka izindlu zangasese zinezitebhisi, kwelinye iindawo ufike indlu yangasese incinane, ingenawukwazi ukufaka isitulomavili umntu ahleli kuso esibizwa ngokuba yi-wheelchair. Kwezinye iindawo abafundi abafundisekanga kakuhle ngezi zimo abantu abakhubazekileyo baphila kuzo, loo nto iye ifumanise uba abafundi bahleke abanye abafundi ngokukhubazeka kwabo. Loo nto ibonise ukucalucalulwa kwabafundi abakhubazekileyo.

Iinkolelo zesiNtu zihamba zihambe zifike ekubeni ukucwangcisa akudingi ukuba ufumane amayeza esilungu okanye izitofu zesilungu. Ziye zithi ezesiNtu, ukutya akutyayo umntu ongumama okanye intombazana kuko okuza okuza mkhusela ekubeni angakhulelwa okanye akhulelwe ngexesha elithini.

Iingcinga ezingalunganga ezivela kwiinkolelo zesiNtu ngalo mba zezokuba xa usithi umntana makacwangcise, kwiinkolelo zentsapho iba ngathi uyamthuma ukuba makabelane ngesondo. Kwaye loo nto ayithethi loo nto, kukuzikhusela komntana okanye kwentombazana.